Engibheka kakhulu imvamsi ngoba izinto sezabiza, inani layibhasi, nenokuphepha kawo. Okunye, isikhathi esiningi awukwazi ukuthi uthathe into eshibhile ngoba iba nomthelela, ingashibhi into kakhulu, ayibe kahle nje. Nanokuthi isikhathi izohamba isikhathi sini, nanokuthi abantu bayakhuluma, yabona nangeyinkunzi yokuxhumana, abantu bekhala ngama-brands athile amabhasi ahambisa abantu, afike late noma angafiki ngesikhathi, noma angasuki ngesikhathi. So, ngingakucikelela konke lokhu.

Amabhizinisi angakwenza ukuthi nje siqale nje, ngokusebenzisa izinto eyifana no-Google Maps, la eyivezela khona uhambo lwakho nanokuthi amatholi angakuphi, and iyakwazi ukukugwemisa iyindawo la amatholi engekho khona. Nanokuthini futhi khona namanye ama-ephu phela maningi, khona le ekwazi ukukutshela uma ngabe kukhona umgaqo, mhlawumbe olungiswa khona, noma kukhona ama-speed camera lapho ekugijima umgaqo uchithe ukuhamba kwakho, njengomshayeli.

Inqinamba engambuza ngayo, ukuthi isikhathi esiningi kulaba abashaye, abasebenza ebusuku nekuseni kakhulu ukuthi benza kanjani ukuthi bagwema ukuthi bangabanjwa izigebengu, ngoba basuke besendaweni kuno, eyinobungozi kuhambe bema eyindaweni ezinobungozi, eyiteshini ezinobungozi. Nanokuthi kwenzanjani uma ngabe abagibeli uma ngabe bese bedina befuna ukumshaya uma ngabe isitimela utholukuthi sifile. Nanokuthi-ke la asuke ephethwe khona bathatha isikhathi esingakanani ukuthi beze bekwazi ukuthi bezomsiza uma ngabe isitimela sivele sithule nje.

Kuwumsebenzi kahulumeni ngoba abashayeli bayakhokha ukuthi besebenzise imigaqo le. So, okunye ukuthi-ke imigaqo eminingi ineyimbobo, or phecelezi ama-pothole eminingi, ingagcina isidale iyingozi-ke leyo nto-ke. Nabashayeli, kubalulekile ukuthi beqikelele ukuze bengabulali lezinto eyisuke yifakiwe yokuvikela imigaqo noma ukuvikela abashayeli emgaqweni, uma sebedale iyingozi, kodwa nje kuwumsebenzi omkhulu, omkhulu ukuthi uhulumeni abhekelele lomgaqo, umsebenzi wakhe ngoba into asuke ayikhokhele ngoba siyakhokha siwumphakathi ukuze kuphume imali yokunakekela kwemigaqo, ukulungiswa kwemigaqo yethu ukuze sikwazi ukufinyelela, sifike siphephile.

Singahlola ngokuthi izithuthi lezi zikwazi ukuthi izaguga zibayise, zibabeke qathatha emakhaya. Kusiza lokho uma kuwukuthi nemigaqo uhulumeni uyayilungisa, ukuze ikwazi ukufinyelela emizini yabantu. Okunye ukuthi, zona lezi iyifithi lezi, ukuthi eziphakeme kakhulu, ngoba abantu abadala abasakwazi ukunyuka okusayitebhisana. So, kube iyimoto nje ezingaphakeme kakhulu, ezizovumelana nabo. Nendlela yokuhlala beqikelele ukuthi bafaswa amabhande abantu abadala uma begibele khona. Nanokuthi kuba khona umuntu oyosiza ukwehlisa umuntu omdala ongakwazi ukwehla emotweni ukuthi amubambe, ehe.